Taba ena e bonolo, dipina tseo di tlameha dibiniwe. Ho sa kgathalletse hore mang o ntsha tjhelete mang ha ntshe tjhelete, hobane qetellong ya letsatsi ke dipina tsa thapelo le tsa kereke.

Sena se bakwa ke taba ya hore Afrika Borwa mona na re na le inequality e ngata, ho bolela hore ba bang ba na le tjhelete e ngata ho feta ba bang. Jwale he e bakuwe ke taba ena ya apartheid ya nakong tsa kgethollo he ke yona e bakileng hore o qetelletse ho bile tjena.

Ho bohlokwa haholo hore bo dijo tsa mekete di nne di pheuwe ka tsela ya setso. Hobane ya bontsha hore re ntse re rata ho latela melao ya kgale, e leng hore e re bolokile ebile e re beile mo re leng teng ho fihlela tsatsing lena.

E, ba tla kgona hore ba pase hantle empa hee, hona le batho ba e leng hore ha ba utlwisise leleme la Sesotho, mme hee e tlaba bothata ha re fihla tabeng tseo tse jwalo hobane bona ba tla be ba sa utlwisise, empa ba Sesotho ba utlwisisa.

E, bongata ba tsone di santsa di tshwara mafu ka tsela ya Sesotho, empa hee hona le tse ding tse leng hore di etsa tsela tsa batjha. Ke mokgona hee ho ke ke hwa tshwana.

E, ke moetlo etswang ke basadi fela hobane ba rata ho fetwa.

E, bohlokwa ba diboko ke hore mang le mang a itsebe, le hape a tsebe hore na o tswa kae le lelapa la hae.

Tlwaelo e ke e bonang batho ba bangata ba lahlile matsatsing ana ke tlwaelo ya ho se kuti lekorwana ha hona le motho a hlokahetseng lelapeng. Batjha ba tsatsing lena ha ba sa etsa.

Ha kena bonnete ba hore phoso ena e qadile hokae, empa se ke se tsebang ke hore dintho tse ngata ditjhentjhile, haholoholo ha e fihla diphahlong, hobane diphahlo ha di sa etswa fela Afrika Borwa, mona na kapa Europe fela di etswa lefatsheng ka bophara, mme hee ke sena se entsweng hore ho be tjena.

E, nka rata ho fumana setsha mahaeng hobane nka etsa ntho tse ngata, mohlala, nka qala bo moo, ya ba ke ba hantle.

Dijo tse leng hore ke sa ntse ke di thabela le hona tjena se ntse ke le moholo ke di ka hare, ke sa ntse ke thabela di ka hare hobane di monate ena ha se ntho e leng hore e tswa fashion-eng.

Se ka etswang hona tjena ke hore ho be le melao e kenywang, ho thibela tsona dipeto tsena hore di sa etsahala.

Batho ba boreneng ba fumane moruo wa bone ka batho ba e leng hore ba tlile pele, ho bone. Ke bone ba e leng hore ba fitisitse lefa leo hore ba tsebe ho o fa bana ba bone le ditloholo tsa bona.

Ke hobane ditsela tse leng hore re hodisitswe ka tsona ke ditsela tse leng hore bonkgono ba rona, bontatemoholo ba rona le bontatemoholo ba rona ba hodisitswe ka tsona, mme hee sena se ba bonolo ha o tlametse o se rute bana ba hao le wena, o ithute hobane o se bona ka ba tlileng pele ho wena.

Bohloko ba ho dula motse toropong, ke hore batho ba dulang moo ba tseba hore ha ba batle ho tenwa le ho kopa bo ditswekere le bo ntho tse jwalo jwalo, mme hee ho bohlokwa hore wena o le motho, o ithekele dintho tsa hao hore o sa nna wa tena batho. Ke yona fela tsela e leng hore re ka thibela taba tse tjena di ka etsahala.

Batho ba reka dijo tsa di-take away hobane, dijo tsa di-take away di nka nako e kgutshwanyane hore o di etse.

Taba ena e bonolo, e bonolo hore ho sa lwanuwa ba e leng hore ba dumela badimong, ba dumele badimong ba e leng hore ba dumela Modimong a le mong, ba dumele Modimo o le mong. Hobane ha di ka qala di a kopantshwa kapa hwa ba le motho o leng hore o batla hore a etse ntho e lengwe ke teng moo dintwa di qalang, jwale hee ke bona ekare tsela e hantle for motho o mong le o mong ke hore mang le mang a kgolwe se a batlang ho se kgolwa.

E ngwe ke e tsebang ke hore bana ba kopantsha sebakeng se le seng kaofela, ba tsebisanwa ebe ba bapala.

Ba loketseng hore ruta meetlo ke ntatemoholo le nkgono, malome le ene o tla e thuta tsa ditsebang ho bone, hobane ke bone ba nang leng bonnete, ba ntho e ba tlao ruta yone hobane ba iponetse ka boyone.

Nna ke nahana mang le mang a etse sa batlang ho se etsa. Haeba o batla ho dula lekeisheneng, o ka nna a dula lekeisheneng haeba o batla toropong, o ka nna dula toropong hobane rele batho ha re tshwane.

Nna, ke bona monna le mosadi ba tlameha hore maikarabelo a bone a mang le mang a be le maikarabelo a hae, hobane monna le mosadi ke batho ba babedi ba sa tshwaneng ba e leng hore ha ba lekane, mme maikarabelo a ke se tshwane empa hee monna a sa fuwa maikarabelo kaofela a arolele mosadi a mang. Ebe hee lentswe la ho qetela tshebedisong ya ditjhelete la lelapa ha ke re ebe mosadi, empa hee monna o tlameha a bone hore dintho di a loka ka ntlung, ebe o tla bona mosadi ka morao.